Kuyasiza ukuba nomshwalense wokuphila ngoba uyazi ukuthi laba obathandayo mengase kuthiwa kukhona isifo esenzeka kuwena, angeke uze ubashiye banganalutho, basazokwazi ukuthi baqhubeke, baphile. Nawe njengomuntu uyakwazi ukuthi uphile impilo ngokukhululeka, ungasabi ukuthi mengase kuthiwa kukhona into eyenzakalayo kimina, umndeni wami ozosala ube yini.

Izinyathelo ekumele ayithathe ukuthi akhulume nenkampani le akade esebenza kuyona. Yona le ebikade imkhokhelela i-UIF ukuthi bakhokhe imali engakanani, bamnike namabhalansi, ama-statementi nama-bhalansi kwama-payslip. Bese eyahamba eya emahhovisini ase-UIF afike aloje i-query nabo ukuthi ucabanga ukuthi unalenkinga ekanje.

Imali yona ungayithola kwababolekisi bendawo, kodwa leyo mali leyo iqhamuka nenzalo eningi futhi mekuwukuthi awusakwazi ukuyikhokha, uyakwazi ukuthi impilo yakho igcine isisengcupheleni. Mase bayifuna imali yabo akubi mnandi ngoba ngesinye isikhathi bayifuna ngodlame. Manje ngibona ukuthi ngingancamela ukuthi ngihambe ngiye ebhanke lami ngiyoboleka khona imali. Ngenxa yalezoyizathu zokuthi inzalo ibaningi futhi mase uhlulekile ukuyikhokha ungalimalanga nokulimala.

Kubalulekile ukuthi kube nesikhathi esilindayo khona abantu bangeke bakhiphe umshwalense ngesikhathi la abaxakeke khona bese bagijime ukuthi bayobulala abantu laba abazobe babakhavile ukuthi ba-claim-e. Kubalulekile futhi ukuthi kube nesikhathi sokulinda khona umshwalense uzokwazi ukuthi uvuthwe ukuze nawe uzoba nama-contributions amaningi, ukuthi uzokwazi ukuthi u-claim-e kunokuthi u-contribute-e u-two month kuphela, bese uyohambe uyo-claim-e isizambulu semali. Kuzodala ukuthi umshwalense uwe mase kukhona abantu abaningi abenza leyonto.

Ukuboleka kwemali kuyaba into engabi yinhle ngesinye isikhathi kodwa ngoba kulesi sikhathi usuke ukhokhela iy'koloti zezokwelapha kubalulekile ngoba impilo yomuntu ibalulekile. Mewukuthi awunayo ngempela indlela ozoyithola ngayo imali, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi uhambe uyoyiboleka.

Mekuwukuthi uthenga i-airtime ngebhenki, ufike ungene kulokhu ekubizwa ngokuthi i-banking app yakho kushuthi kumele uyidawunilode efonini bese u-create-a iphrofayili bese ungene laphaya khona. Uyahamba uyothi-buy, mase uku-buy uyahamba uye ku-buy airtime bese uzofaka i-amount ye-airtime oyifunayo, bese uzo-press-a ukuthi finish. Mase u-press-a ukuthi finishi, i-airtime yakho iyobe isingena-ke efonini yakho. Izongena mewukuthi i-number yakho kwi-banking app ubuyifakile as one of iy-number laphayana ozokhetha kuzona ukuthi uthengela yona i-airtime.

Inzalo yomashonisa inkulu kakhulu, abacabangelani ngale ndlela yokuthi imali yakhona izala nyanga zonke. Uma ungakamqedi nje umama, i-capital bayibiza ngokuthi umama manje mina angiyithandi kakhulu. Ngincamela ukuthi into ngingabi nayo kunokuthi ngiye khona komashonisa

Abantu abakwazi ukuthenga ngebhenki bayalingeka, ngoba asikho isidingo sokuthi uqale phansi uye esitolo usuke uhleli phansi. Ungacabanga ukuthi kade ngamgcina usbani bani bese ungena kwi-App Uthenge i-airtime uyabafonela, kanti kudala wawulinda ukuthi uze ube ne-airtime noma owawubathumel u-call back.

Umuntu uyakwazi ukuthi ufike uhambe uye kwi-ATM ufike ufake ikhadi lakho lase-Bank, bese ulifakile bese uya-press ukuthi view balance. Uma ungakwenzanga lokho, uyakwazi ukwenza nakwi-app. Uma ungena kwi-ephu ufaka iphini yakho, masuyifakile kwi-home page, i-page lokuqala lelozoba kulona, lizobe litshengisa laphaya amabhalansi akho ukuthi unamalini.